Ke ne ke ikutlwa ke tshogile thata, ke ne ke fofela kwa nageng ya Nigeria.

Ee, nna ke toro ya me go bona ke namele sefofane, sefofane se ke ratang go se namela ke ka gonne e na le restaurant-e ka fa gare ebile ke ya maemo a kwa godimo.

O tshwanela ke go lokisa dipampiri tsa gago tsa passport, o nna le inšorense ya go tsamaya, go paka dilo tsa gago go ya ka melao ya sefofane, morago wa go fitlha kwa Nigeria o tshwanela ke go nwa metsi a le mantsi le go tswelela pele ka leeto la .

Tiriso ya dibese mo toropong ya ka ke tiriso e bonolo thata, ka gonne tekete ya dibese e ya rekega. Se ke sa se rateng ka dibese ke gore bese e tsamaya ka nako ebile ga e emele ope.

Mathata a ke kopanang le go ona go reka karata e botlhale ke go tlhoka founu e e botlhale, le go tlhoka data gore ke kgone go reka tekete e botlhale, le go tlhoka kitso ya gore go etsiwa eng gore ke kgone go reka tekete e e botlhale.

O re o nne mokgweetsi yo o siameng wa bese o tshwanetse go kry-a dipampiri, o nne le license ya code fourteen. Bakgweetsi ba dibese ba thusa maitemogelo a a siameng a go ya tirong ka gonne ba leka ka bo jotlhe gore banamedi ba fitlhe ka nako.

Dikotsi tse di diragalang fa go na le strike ke go bolayana, go fisa kwa dikoloi le dibese le dinamelwa tse dingwe. Batho ba ba yang tirong ba amega boima thata ka gonne ba palelwa ke go ya tirong fa dibese di strike-ile.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng gore go nne le thulaganyo e e rileng, fa bese e ka go ema ka dinao ka emelela setilo se se kgotsa wa ema ka dinao go fitlha kwa o yang.

Ee, ke bese ka ntlha ya go robala nako e telele.

Ee, fa go na le ditshupetso tsa dibese maitemogelo a ka gantsi ke gore batho ba palelwa ke go ya tirong le dikolong. Bapalami ba amega ka go latlhegelwa ke nako, ba bangwe ba kgone go latlhegelwa ke ditiro.

Dibese di tsamaya mo di sekontereng le mo ditseleng tse go tletseng batho, ka gonne fa di ka tsamaya mo ditseleng tsa ka hare ha metse go ka nna le dikotsi tsa gore dibese di thutse bana kgotsa diphologolo.

Koketsego ya tlhatlhwa ya ngwaga le ngwaga, e nkama ka gore ke feleletsa ke tlhoka madi a go reka di tekete tsa bus-e.